Awa, nokho angisimumuntu nokubukela amafilimu. Angazi kobanyana ifilimu elithandwa khulu emazweni amanye ngiliphi mara ngokucabanga kwami ngingatjho kobanyana likhona lona ingombana nginokuzwa abantu kobanyana bathi kunefilimu elithize, eliphumile elikarisa khulu. Mina ngimumuntu nokubukela khulu amafilimu wesiNdebele ingombana ayangikhuthaza njengoba umuntu ozikhakhazisa ngesiko lakhe. Angisimumuntu nokubukela amafilimu akhulunywa isiNgisi angekhe ngaphawula ngendatjana le khulu ingombana angazi khulu ngamafilimu wesiNgisi.

Oyikutana efilimini simbona ngokobanyana ekugcineni kwefilimu uyaphumelela kukho konke akwenzako namkha entweni ebekayilingisa, uyaphumelela kiyo ingombana ufumaniseka kobanyana umlingisi loyo uthome njengomuntu otlhagako, ekukhambeni kwesikhathi kubemumuntu sele aphumelelile epilweni. Lelo filimu lifundisa khulu ngokobanyana mawumumuntu ungapheli amandla epilweni ingombana ikusasa awulazi bonyana likuphatheleni. Kusasa ungaze uzuwine iingidigidi zemali so kubalulekile ukubona umlingisi efilimini ngombana nathi sililutjha kuyasikhuthaza khulu lokho.

Into eyenza kobanyana abantu bagcine sele bafanisa abalingisi ngezinto abazenzako emafilimini ingombana izinto abazenzako kumabonwakude, yizo ezikghabhudlha abantu kobanyana bagcine sele bababona njengabantu abenza izinto ezingakalungi. Mina mangingaba ngumlingisi womabonwakude, into engingayenza ngingenza kobonyana mangihlangana nabantu abanjalo, ababona ngathi ngiyisikghabhudlho kubo namkha kunezinto engasirerhe engizenzako, ngingabachazela kobonyana kumdlalo wodwa into engiyenzako khonapha, akusiyinto yamarerhe nokho ingombana abanye bagcine sebakuthatha ngehliziyo ebuhlungu.

Abantu abafani ngengqondo. Kunabantu abakwazi ukubamba izinto msinya khulu, kunabantu abangakwazi ukubamba izinto msinya khulu. Abanye babo badinga kobonyana batlole phasi into ephepheni ukuze bakwazi ukuzikhumbuza ekukhambeni kwesikhathi namkha bakwazi ukukhuluma amazizabo. Lokha nababhala into phasi umuntu kuvele kuphume yoke into afuna ukuyibhadala ngendlela bamtjeleko bonyana mudere abhale ngakhona. Nami ngingumuntu ofana nabo laba abalingisi abenza izinto ezinje. Makwenzekako bonyana kunento engifuna ukuyitjho lokha mangisafunda esikolweni, bekwenzeka kobanyana maybe kudingeka bonyana ngiye phambili ngiyokukhuluma ikulumo, bengitlola phasi. Ingqondo yomuntu ayifani.

Into eyenza kobanyana ngemakhaya kungabikhona unobangela wakhona ngingatjho kobanyana kugcwele khulu ubulelesi ngemakhaya. Kungathi kwenzeka kobanyana urhulumende afake iimpompi ngemakhaya zokukhipha amanzi, ufumaniseke bonyana sebayazeba ngasemakhaya. Ngingumfakazi walendatjana le ekhulunywako. Kwenzeka kobanyana emakhaya bafaka amapompi, urhulumende, kwathi nakuvukwa ekuseni kwafumaniseka bonyana sekunabantu abakhipha amapompi wona la, bakhambe bayowakalisa ngonobangela wokobanyana bafuna imali namkha ubulelesi abakwenzayo ne-Wi-Fi yingakho bangayifaki emakhaya ngonobangela wokobanyana ubulelesi bunengi.

Ingozi ewungangena kiyo lokha nawuthelisa umuntu eenkundleni zokuthinthana, ukobonyana awumazi umuntu loyo kuthi mhlobo bani womuntu begodu ufunani begodi ingabe umuntu okhuluma naye kunguye na ombonako ku-profile picture na. Ingombana ungafumaniseka bonyana umuntu loyo ngumuntu othatha abantu, akhambe ayobathengisa namkha ngumuntu odlwengulako, namkha ngumuntu obulalanayo namkha silelesi, akukabaluleki kobonyana ungathelisa umuntu eenkundleni zokuthintana.

Ingombana iinliliso zakade bekuziinliliso ufumaniseka bonyana umvumi makavuma ingoma ubetha isigujana, ubetha negatara kuyaculwa kuba khona nomuntu oseqadi obetha into engathi matjhwarhatjhwarha nyana iphuma umsindwana omnandi. Ingoma ivele ibemnandi uyizwe kuthi le ave imnandi kodwana yeyamanje iingoma zamanje namkha abavumi bamanje, ufumaniseka bonyana sekugcwele khulu itheknoloji abasaberegisi izinto zakade, baberegisa into ebizwa ngokobanyana yikhomphyutha balilisa khona ama-sound wabo bese bayavuma.